Nnyaya, ha ke bone ho tlhokahala hore batho ba le bantsho ba apare lesela le le sweu ka lenyalo gonne rona re batho ba setso ebile ra e ikitse re batho ba setso rona Batswana. Ha o tlhokahale hore re apare lesira le lesweu re nale diaparo tsa rona tsa setso, meaparo ya rona ya setso e mentle. Ka jaalo nnyaa, ha ke e bone tlhokeho eo. Ho apara lesira le le sweu ke sesupo sa hore ha ise re ikamohele ka mokgo re leng ka teng, re batla go tsaya ditso tsa batho ba bangwe. Lesira le le sweu ke setso sa makhoa, rona ha re basweu rona. Re tshwanetse ho apara meaparo ya rona ya setso.

Dino tse di tshwanang le bojalwa jwa setso di thusa ka boitekanelo ba rona Batswana ebile gole hantsi bojalwa bo, bo diriswa fa go na le moletlo wa badimo, mophatso ke ona o nwewang. Ka jaalo, o nale seabe kgotsa diabe di le dintsi mo matshelong a Batswana.

Mmino wa setso, mmino le ditiro tsa diatla di bontsha hisitori ya rona le hore re tlhaha kae. Ditshwantsho tseno tsa botaki di ka bolokiwa kwa di museum-ong, di ka bolokiwa kwa mafelong a eleng hore batho ba ka ya ba ile ho a etela fa e le hore ba batla go bona bontle bo e leng hore badimo ba rona ba ne ba bo dira bogologolo fa re ne re seo. Ebile botaki bono, bo re bontsha hape le gore tsotlhe tsotlhe tse, di simollotse kwa kae le gore di simollotse ke bo mang.

Toropo e tletse ka batho ba basweu le batho ba e leng hore ba na le madi. Bohologolo re ne re itse hore kwa toropong go dula batho ba le basweu, ka jaalo ho ka nna boima hore nna ke le motho o montsho, ke batle lefelo kwa toropong gonne ba tlile go mpatlisisa hore a ke tsaya kae madi a hore ke tle ke tle ho nna mo toropong, a ke dira enge, ke eng se e leng hore ke a se dira, tiro yame ke enge, ke nale madi a le makanangkang. Ka jaalo, ho dikhwetlho di le dintsi tse e leng hore diteng fa motho a batla lehae kwa toropong gonne rona basweu ga go hantsi o ka fitlhela ele hore re batla magae kwa toropong gonne rona re na le mahae kwa metseng, ko metseng.

Fashion-e, diaparo, dibaga le dilwana tsa go ikhabisa, di bontsha hore motho kwa setso se se feng, go ya ka motho, ka mokgwa o a di apereng ka ona gonne re le Batswana, maZulu, maTsonga, batho basweu kgotsa maVenda, ha re apare ka mokhwa o tshwanang. Re kopane, re na le mokhwa o re aparang ka ona, mongwe le mongwe wa rona go ya ka hore re tswa setsong se se feng. Fa e le hore nna ke le Motswana ke tlhahelela le moVenda, o tlile ho bona hore ke Motswana yena ke moVenda gonne ha re apare ka ho tshwana. Ka jaalo, dibaga le dilwana tsa go ikgabisa di bontsha hore motho o tswa ko setsong se se feng ka mokhwa o a di apereng ka ona gonne ha re apare ka o tshwana.

Nnyaya, batho ba segompieno ha se gantsi ba batla go reka dijo tsa setso. Batho ba segompieno ba batla ho ja kwa mabenkeleng a e leng hore a tura ebile ke a batho basweu. Fa o bula kgwebo ya dijo tsa setso, batho ba tlile ho tla, e fela ke bao le bao. E ka se re o dirile khwebo eo mo motseng, ya nna hore motse otlhe o tla o tlo go ja kwa go wena gonne ga ba sa ja dijo tsa setso ka mokgwa o ba neng ba di ja bogologolo.